Ge motho e le moithuti a ka se be le naledi e ntle ya mokitlane wa mo credit-e mme seno se ka ama bokgoni ba bona ba go kry-a karata ya di-credit-e.

Go dira kopelo ya karata ya sekoloto go ka nna tsela e e botlhokwa ya go laola madi a gago le go aga naledi sekoloto. Mefuta e e farologaneng ya dikarata e ka nna dikarolo tse di farologaneng jaaka dipoelo tsa sekoloto, ditekanyetso tsa kgatlhegelo le ditshiamelo tsa meputso.

Go dira kopo ya karata ya sekoloto go ka amiwa thata ke hisetori ya gago ya madi le sekoloto sa gago. Fa o na le hisetori e e siameng ya go duela madi ka nako le sekoloto se se siameng go ka dira gore o nne le kgonagalo e e kwa godimo ya go amogelwa karata ya sekoloto. Fa sekoloto sa gago se le kwa tlase mme o duela ditšhelete tsa gago ka nako, di ka thusa go tokafatsa maemo a gago a madi.

O ka tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaya sentle ka go netefatsa gore tshedimosetso ya gago e nepile go bala ditlhaloso le maemo a karata pele o tsena kopong le go bona gore o kgotsofatsa ditlhoko tsa madi tsa banka.

O tshwanetse go itse ka dikgolo, ditekanyetso tsa madi, ditshwanelo tsa go duela le ditlamorago tsa go sa duele ka nako, go tlhaloganya dilo tse tsa go thusa go dira ditshwetso tse di botlhokwa mabapi le go dirisa karata ya sekoloto le go laola madi a gago sentle.

Go nna le kitso tsa madi go ka thusa batho go dira ditshweetso tse di botlhokwa fa ba batla karata ya sekoloto ba ka tlhaloganya dilo tse di tshwanetseng go di ela tlhoko jaaka dikgato tsa tshebediso, di tefiso le melemo ya karata ya sekoloto. Ba ka ithuta ka fao ba ka kgonang go laola tsa madi a bona ka tsela e e siameng go tila mathata a sekoloto.

Go dirisa mokgwa wa go bula sekoloto go ka nna thuso e kgolo fa motho a na le ditshenyegelo tse di sa lebaganang le madi a a leng teng mo ya gago. Fa banka e dumela go dirisa mokgwa wa go bula sekoloto gantsi go beelwa morokotso mo mading a dirisitsweng go feta.

Fa o batla sediriswa sa overdraft, o ka se dirisa go tsaya madi a o a tlhokang mo ya gago ya banka fa o sena madi a a lekaneng, e ka nna thuso e kgolo fa o na le ditshenyegelo tse di sa solofelwang kgotsa fa o leka go tsamaisa kgwebo ya gago mme o tshwanetse go tlhalosa mabaka a o a batlang sediriswa seo gore o ka se busa jang, banka e tla sekaseka gore a o ka kgona go duela sekoloto seo.

Ke fa o dirisa sediriswa sa overdraft. Fa o tsaya sediriswa sa overdraft e o tla duela morokotso mo go madi a o a adimileng, morokotso o o ka nna o fapana go ya ka banka le gore o adimile bokae gape o ka nna le ditlhwatlhwa tse dingwe jaaka ditlhwatlhwa tsa go tsamaisa sediriswa seo kgotsa ditlhwatlhwa tsa go feta mo go dumeletsweng.

Go dirisa overdraft go ka thusa ga o na le ditshenyegelo tse di sa lebaganngwang kana ga o madi a o sa solofetsweng. Le fa go ntse jalo, dibanka di ka dira ditsela tse di amanang le go dirisa madi a o sa nang nao jaaka ditshenyegelo tsa tsamaiso ya o overdraft e go fokotsa ditshenyegelo tseno o ka lebelela go boloka tekanyo e e lekaneng mo ya gago.

Ke dumela gore go dirisa mokgwa wa go adima madi mo bankeng e ka ba tharabololo e e thusang fa o na le mathata a madi a a kgotsofatseng mo nakong e khutshwane. Fa o le mo kgwebong e na leng di tse di sa tlwaelegang overdraft-e e ka go thusa go tsamaisa ditshenyegelo tse di sa emelwang.